Basebetsi ba mapolasing ba tshwanetse ho tshwarwa jwalo ka basebetsi ba bang le ba bang ka hare ho naha. Ditokelo tsa bona tlamehile di hlomphiwe, hao tluwa tabeng ya tjhelete tlamehile mokgolo wa bone o lekane le wa batho ba etsang mosebetsi o tshwanang le wa bona. Ha jwalo mokgolo o ba fumanang ha o tshwanetse mosebetsi o ba ntseng ba o etsa ka nnete mokgolo o bo fumanang o monyane. Ho latela ka tsela eo ba sebetsang ka yona.

Malome jealo ka ha oso fumane lefatshe tjena, empa o sena tjhelete ya ho qala ho tuaa dikgomo. O ka kopa tshehetso lefapheng la temo. Bona ba na le tsona di programme tsa ho thusa batho ba sokolang jwalo ka wena. Tlameile o ye mono o tshwere ditokomane tsa hao. O bone ke thuso efe oka e fumanang. E teng thuso yona oka fumana, empa tlameile oye oyo utlwa ba batla eng hore ba kgone ho fa thuso eo ya tjhelete.

Dumela ntate le kae ke rapolasi James a buang. Keo founela mabapi le order-a ya lona e le entseng. Ka maswabi ha ke tlo kgona ho etsetsa order-a eo. Lebaka ke hore sefako se sentse poone ya rona kaofela, ka hoo ha hona letho le re ka kgonang ho lefa lona ha jwale. Tsena tsohle di bakuwe ke mathata ana a global warming. Ka maswabi bana beso se re tla leka nakong e tlang, hape re bone na re ka se kgone ho etsetsa order-a e ntjha.

Dineo Khabeshe o ka lema nako e nngwe le e nngwe. Empa hobane rona re dula mona Qwaqwa hodimo Di thabeng ehlile empa ho ba ngata haholo ka maria. Jwale otla tlameha hore o emele hore bonyane ho kena hlabula e be le hona o kenya di mela tsa hao.

Ntate ere keo qoqele ka letsatsi lane ha o tlaba le moralo ha mane polasing ya ntate Venter. Yoh! tsatsi leo, hake lebale. Ne kele ka tlung ntse ke lokisa dijo tsa motshehare. Ka utlwa ho ba le modumo o moholo, itse hake sheba kantle ka bona lehodimo le letsoho. Yaba modumo ona o ntso o atamele, o atamele o atamela ya ba ke mathata katlung ketlo ipata. Kea kgolwa sefako seo, senile di hour-ra tse kabang tse nne. Empa eitse ha se ema mo yaba, ho tsamaile matlo a mang a ne re dula ho ona mona re le basebetsi. Yaba ho shwele makgomo le tsona dimela, eneleletsatsi le bohloko leno ha keno le lebala.

Dumelang bana beso ke hlaha kwana mmuso ng. Ke sebetsa hona lefapheng lena la teng. Ke tlo le hlalosetsa hore na mananeho ana a rona a thusang setjhaba ha o batla ho a kenela ho batlahala eng. Tabeng ya pele re hloka ID kapo yona tokomane ya hao ya boitsebiso. Re hloka lengolo le bontshang hore lefatshe lena ke la hao, re hloka bank statement kapa yona affidavit e tla bontshang hore ka nnete haona masheleng, hore re seke ra fa batho ba sa hlokeheng mananeho ana tjhelete. Hoba ana ona etseditswe batho ba senang bo hona.

Nka se kgone ho lema lehlaka la tswekere mona Northern Cape. Hobane mobu wa Northern Cape le mobu wa kwana Kwazulu Natal ha o tshwane. E bile le dihla ha di tshwane. O ka fumana ho rona mona ho tjhesa haholo tabeng ya pele. Tabeng ya bobedi ha re fumane pula kgafetsa kgafetsa. Mane Kwazulu Natal teng ha o tjhese jwalo ka ho rona mona, ebile bona pula bae fumana kgafetsa kgafetsa. Jwale ke ka ho lehlaka le leng hantle kwana Kwazulu Natal. Ha o leme fela, o sheba mobu o lemang ho ona. O sheba le tsona tsa bolipi na di tla tsamaelana le seo se batlang ho selema.

Atjhe ntate Pule ke makgetlo re bua taba ena ya hao ya ho hloka pampiri ya hao kganna. Jwale ha o ntso tswela pele o tlo kenya nna tsietsing ebile ke tla be ke tshware ka baka la ntho eno o ntso etsa. Ntate ke ofa fela kgwedi ena hore o lokise pampiri tsa hao. Ho seng jwalo, ha ke sa hlotse keo neha vene yaka oe kganne. Jwale ho bolela le mokgolo wa hao o tla theoha hobane o tlameha hore ke kganne ke hire mokganni a nang le ditokomane eena keo behe ka thoko.

Naheng ena ya Africa Borwa letlalo la di phoofolo le bohlokoa hobane hao sheba masulu ba sebedisa matlalo ana ho etsa mekgabo ya bona ya setso. Matlalo a diphoofolo a sebetsa nthong tse ngata. O a sebedisetsa mekotla, oa sebedisetsa ho etsa dieta. E bile ha ele naheng tse kareng tsa bo Nigeria letlalo lena la kgomo e bile bona ba le pheha, baya le kolomaka bale phehe ba leje. Jwale letlalo la phoofolo le bohlokwa haholo holo.

Mehla e fetohile e bile teng, ha se tshwana le mehleng ya pele. Ha jwale gaba ya technology e se e le yona e tsamayang pele. Keka hoo, re bona metjhini ka nako ya kotulo e le yona e kotulwang. Ho se ho sena batho e bohloko ke hore batho bana ha metjhine ena e kena ba fellwa ke mesebetsi. Hao fela mesebetsi ho nyoloha tlala ho nyoloha bofuma, empa ha hona nthwe re tla etsa, ke nako tse re phelang ho tsona.

Taba ya hore batswadi ba ye le bana polasing ho lo sebetsa ke taba e utlwisang bohloko. Hobane bana poleke ya bona ke sekolong. Empa hobane ka nako tse ding batswadi ba be ba sena boikgethelo ba sena batho ba mohlomong baka basallang le bana haba yo sebetsa di polasing. Bae phumana bale maemong a hore ba tlamehile ba tsamaye le bana. Hobane ha baka ba siya ha hona batho batlo ba hlokomelang. E bile bana ba tlo bolawa ke tlala. Empa taba eo ha ya loka ke kgatello ya ditokelo tsa bana, e bile bana haba tlameha hoba polasing.

Tsela ena ya ho mela ka metsi fela e hlile e tla tuma ha nako e ntse e hobane batho ba bangata ba dumella hore di chemical tse sebedisang ho ntlafatsa mobu ha dia loka mebileng ya batho. E bile ha dia loka di jalong. Jwale batho ba bangata ba batla di mela tsena tse ba reng di organic kapa dimela tse kholetseng fela ka tlhaho. Jwale, kea dumela hore ha nako e ntse e hlile, batho ba bangata ba ntse ba tla jala dumela tsa bona ka metsi fela.

Setjhaba sa bo rapolasi. Tabeng ya pele hao reka phoofolo reka phofolo e nang le setifikeiti se bolelang hore phoofolo ena e phetse hantle ebile e fumane di ente tse tlamehileng e di fumane hotswa ngakeng. Ebe wena ha o e rua phoofolo ena oe jesa dijo tse tlamehile di je, phoofolo ha wa tlameha ho fa ntho engwe e le engwe fela o nahanang hore e loketse. Phofolo e ja dijo tsa teng tse e kgethetsweng ebile tlamehile phoofolo o dule o etsamaisa ngakeng kgafetsa kgafetsa. Hore e fumane di ente tsa teng tse sireletsang kgahlano le mahloko. Ha o batla phofolo tsa hao di phele.